Urhulumente uye wazama ukuba unyango lasebusuku lukwazi ukufikelela kubantu bonke. Umzekelo apho apho ndikhona ikhona i-station se-emergency, izinto zongxamiseko, apha ukwaziyo uba ufowunele iimoto zongxamiseko ukuba zifike ngokukhawuleza. Uzuleqisa ke ngoku kwiikliniki ezikufutshane uba uncedwe .

Ngeke kube mnandi tu. Okokuqala kwaiyilaa fourteen days, iye ibe ngathi inde. Iinyanga eziyi-fourteen, yho, kunganzima kakhulu. Ngeke kube mnandi. Ndingahlala ndithandaza uba ikwazi uba kufunyanwe msinya i-cure.

Iye ithathe ixesha elide. Into endenza ndicinge loo nto kukuba azikho nintsi kangako iinqwelo zokufikelela ezongxamiseko, ungxamiseko oluthi lube khona ezilalini. Kwaye neendlela ezimbi zezinye eziye zichaphazele.

Ngokolwazi lam ayikho into ekhe yenziwa ukulungiselelwa izinto zezikhukula. Abantu ke baye kube khona uncedo ngelo xesha kuthe kwakhona izikhukhula ngayo kodwa akukho zinto ncam zilungiselelweyo zilungiselelwa ezo nto. Umzekelo xa kuthe kwenzeka kuye fumanise uba abantu bazolala ezicaweni okanye bazolala ezikolweni, kube khona ezo donations ziye zibe khona, ze zinikwe abantu.

Enye yezona ndlela ndiyicingayo ukuba kube ngabantu abangamabhinqa kuqala. Kube yinto futhi nevulelekileyo ekuhlaleni uba kuthethwe ngezinto zokuxhatshazwa kwamabhinqa, ingabi yinto ethulekileyo ukwenzela uba abantu bakwazi ukukhululeka uba bathethe ngezi zinto. Noba futhi kukwazi ukuba kuthethwe ngazo na ngabantu besiphi na isini. Kodwa okwangoku ndicinga uba umntu webhinqa angaziva ekhuseleke kakuhle xa ethetha ngoxhaphazo lwakhe kube abantu ababekelwe ukuthetha ngezinto zoxhaphazo kungabantu abasenokuvelana mhlambi nabo ngeyona ndlela umntu ongutata asenongayiva ngayo.

Ewe, zikhona. Umzekelo kwimisebenzi apho kuzawufumaniseka uba abantu bayawusebenzela ngeento ezinzima, izinto ezinokuba limaza, zikhona izinto zakwa-health and safety ezikhona ukwenzela uba abantu bakwazi uba bakhuselwe, bafake izinxibo ezibakhuselayo. Abasebenza ebusuku banxibe into ezigqamileyo ukwenzela uba babonakale kungenzeki mpazamo ezizokwenza ukuba babe nezifo okanye babe sengozini.

Xa umntu eswelekile kukhona into ekuye kuthiwe funeke kuthelwe umhlaba phezu kwengcwaba. Laa nto inesithethe esibonakalisa uba abantu bayaqina kwaye bayamkela. Nale nto yokubonwa komzimba ukwenzela abantu babone uba nyhani ngokwenene lo mntu akasekho.

Ibaluleke kakhulu ngoba abantwana bangoku, iMzantsi Afrika iphela izinto zobumnandi zezinye zezinto ezithandwayo kwaye kubalulekile abantu uba bafundiswe xa bekwezaa bekulaa minyaka, bafanele bafundiswe uba xa kufika laa maxesha bakwazi ukuzikhusela. Bazi nangokudlwengula uba zinto ezinjani ukwenzela uba amakhwenkwe akhulayo namantombazana ayazi indlela makaphathwe ngayo.

Umntu nomntu unomzimba wakhe. Umzekelo into enokusebenza komnye ise nokungasebenzi komnye. So kubalulekile uya kwingcaphephe enolwazi ngezinto zomzimba umzimba wakho, ikwazi ukwenza neethesti ezibalulekileyo ezizothi zikwazi ukukhupha iziphumo ezibhekisele kuwe kanye loo mntu lowo.

Kungayichaphazela kakhulu ngoba kusenokufumana uba kusenokuba nzima ukwakha ubuhlobo. Kusenokuba nzima nokuba bangene kwi-relationship ezithi zibancede bakhe imitshato, bakhe imizi. So ibaluleke kakhulu into yokuba kuqinisekiswe uba abantu abakhubazekileyo bahlala bephilile aphe empilweni .

Yatshintsha kakhulu because yatsho yaveza nendlela ekubaluleke ngayo ukusoloko uzigcina ucocekile ungumntu nokusoloko uzikhusela xa kukhona isifo osivayo. Ngoba umzekelo ufumanisa uba especially amadoda, abanayo into yokuba angafuni ukuya eziklinikhi. Ngoko laa nto iye yabonisa uba xa kunokwenzeka ukuba unesifo onaso sikwazi ukubonwa kwangoko, ukwazi ukuyikhathalela impilo.

Ukhona ngoba ezidolophini uzofumanisa uba zinintsi iinantsika, izinto ezikhona ukuqinisekisa ukuba izinto zongxamiseko zifumaneka kwangoko kakuhle futhi. Ufumanise uba ezilalini iindlela nezinye izinto ziyalichaphazele into yokuba kungakwazi ukufikeka ngexesha

Ayalinikwa ngokokubona kwam. Umzekelo apha emaXhoseni izinto zesiko zizinto ezibalulekileyo so indlela anxiba ngayo umntu ongutata, funeka ubonakale. Funeka futhi izinto ezidibaniselene nesondo ake azikhuphe kuzo okwelaa xesha. Ngokokubona kwam abantu baye bazimamelele ezaa nto kwaye nexesha liye lanele.

Abekho kule kliniki ndikuye kwaye ndicinga uba yenye yezona zinto zisilelayo kule ndawo ndihlala kuyo ngoba ibalulekile laa nto. Ngoba xa sowujonga nje apha ekuhlaleni ziyadingeka kakhulu ezaa nkonzo. Abantu abanintsi baphelela kwiziyobisi, ikakhulu ulutsha aluqhubeli phambili. Ukunqaba kwemisebenzi kuyayichaphazela imeko yengqondo yabantu, ufumanise uba ke ngoku kwanda nabantu abathi bathathe ubomi babo. Izinto nje ezibuhlungu ezifanelwe ukuba zijongwe.

Hayi, into yokuqala efunekayo kukuqiniseka uba bonke abantu abachaphazelekileyo yiloo ngozi bayafumaneka kwaye bayancedeka ngokukhawuleza ukwenzela uba kungabikho nto izoba yingxaki.

Into ebalulekileyo kukuba uthethe kakuhle nomntu wakho, akunyanzelekanga ngokucinga kwam uba uthethe kwangoqgirha. Amanye amadoda aneentloko eziqinileyo. Kubalulekile uba umfazi aye asebenzise elo thuba alaziyo ngoba uyamazi umyeni wakhe uba athethe naye amcebise, ambonise uba le nto le nto ithethwa ngugqirha ibalulekile kwaye izobanceda, ayizunceda nje yena, izobanceda belusapho uba yindoda esenosapho.